Sawubona mphathi waserenki, bengifisa ukudlulisa ukunganeliseki kwami ongangokuthi sengilinde itekisi laze laphela i-hour. Ngicela ukubuza ukuthi kungani kuthatha isikhathi eside kanjena ukuthi itekisi iqhamuke? Nanokuthi yini enicabanga ukuthi yenzeke ukuze iphutha elikanje lingeke liphinde lenzeke? Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele iy'celo zami.

Sanibona, bengifisa ukwazi mayelana nokuhlolwa kamatekisi ukuthi ngabe akulungele emgaqweni. Bengifisa ukwazi ukuthi loku kuhlola ngabe kuzokwenziwa kanjani, nanokuthi ngabe kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi isinqumo siphume ukuthi ngabe iteksi ikulungele yini ukuba semgaqweni? Nanokuthi uma iteksi ingakulungele kuba semgaqweni akukho yini umkhonyovu noma ubugebengu abangabenza yini abantu bokuthi bahlale itekisi emgaqweni noma engavumelekile yini ukuthi ibe semgaqweni? Ngiyabonga.

Ngincamela ukusebenzisa amatekisi isizathu sokuncamela ukusebenzisa amatekisi ingoba itekisi iyashesha, kanti ibhasi uthola ukuthi lihamba ngesikhathi so into ebalulekile la ukusheshe ngifike la engisuke ukufinyelela khona. And ngikwazi ukuthi ngenze intozami ngokushesha ukuze ngizokwazi ukuthi ngisheshe ngiphindele ekhaya emndenini wami.

Ngizizwa ngiphephile kakhulu uma ngisebenzisa u-Uber noma u-Bolt. Isizathu salokho u-Bolt noma u-Uber ukhona ukuthi ungithathe esangweni ekhaya, uyongishiya esangweni lakulendawo engifuna ukuya kuyona. And into emnandi-ke ngakho futhi akukho ukuduka okuba khona mewukuthi ngisebenzisa u-Bolt noma u-Uber ngoba iteksi inendlela eyihambayo, iteksi ayikwazi ukuphuma endleleni ukuze uzohambisa mina eyindaweni engisuke ngifuna ukuyihamba. Futhi isikhathi esiningi amateksi anesikhathi sokuphela uthola ukuthi mina ngibambezeleke endaweni, uthole ukuthi amateksi asephelile. So, u-Uber uyakwazi ukuthi ungithathe nayinoma ingasikhathi sini, ungihambise ungiphindisele ekhaya ngifike ekhaya ngiphephile.

Uma ngingathola ithuba lokuphatha u-Metrorail noma nje usuku olulodwa ngingaqinisekisa ukuthi la ekudayiswa khona amathikithi for abagibeli ukuthi usebenzisa kahle, ayikho i-system nenkinga. Nanokuthi la ekulindelwa khona ngingaqinisekisa ukuthi leyo ndawo ihlezi iklini, and ngenze sho ukuthi ngi-check-a ukuthi la ehamba khona iyitimela ngabo ayikho yini inkinga abangakhona ukuthi odrayiva besitimela bahlangabezane nazo. Ukuze lapho kuzokhona ukuthi kuthuthuke isevisi nangendlela iyitimela ezihamba ngayo.

Abagibeli abasebenzisa izimoto u-Uber no-Bolt bangaqinisekisa ukuthi ngesikhathi umuntu ebiza imoto akaqinisekise ukuthi i-number plate yemoto iyafana nale efika kuyena. Nanokuthi udrayiva lo osuke ekhona kwi-profile kube uyena, nanokuthi akanikeze noma isihlobo noma umngani yonke imininingwane yaloyo drayiva ukuze ezokhona ukuthi ku-check-we ukuthi usekude kangakanani ukuthi afike kulendawo abethe uya kuyona yena. Nanokuthi bangaloke bemfonela bembheka yini ukuthi u-right umuntu ozobe ehamba nge-Uber noma nge-Bolt.

Umthelela wokuminyana kwezimoto ikakhulukazi ekuseni nantambama ngesikhathi kuhamba abasebenzi nabafundi. One, utholukuthi isikhathi esiningi imgaqo ayilungisiwe ngendlela nanokuthi baningi kakhulu manje abantu abanezimoto emgaqweni lokho kuyaba nomthelela, nanokuthi ngesinye isikhathi uke ufice utholukuthi ama-robot akasebenzi noma kukhona ingozi ebakhona. So iyona into edala ukuthi kube nokuminyana kwezimo zezimoto ngesikhathi sasekuseni nesantambama, abantu mebehamba ngezimoto.